Ha hona di-app-o tseo ke di tsebang tsa temo. Empa ke nahana hore enwa ke mohopolo e motle haholo ha le tlo thusa batho bao ba nang leng kgahleho ho ditemo. O tlo ba thusa, haholoholo. Ke nahana hore ntho ena ke monahano o motle, ha ya tlameha hore o nkuwe qeto ya hore di etsuwe hobaneng di tlo thusa batho e le kannete.

Tsatsing la kasheno ho bonolo ho beha maemo a lehodimo leihlo. Hobane re na le di-app-o moo re shebang teng hore lehodimo ke tla be e le jwang. Re kgona le ho sheba hore beke kaofela ho tla be ho le jwang. Di-app-o tsena di thusa haholo ho batho ba jalang. Di ya ba thusa, ba beha leihlo ka tsona hore ba tsebe hore maemong a lehodimo a jwang, ho tle ba kgone ho etsa seo ba lokelang ho se etsa.

Ho ya ka nna ntho eo e neng nka e etsa ho thusa batho ba sebetsang polasing ba fumane tlhokomelo e lekaneng ya tsa bophelo. Ke tjhelete e lekaneng, batho bana ba tlameha ho fumana tjhelete e lekanang, batho ba sebetsang Afrika Borwa ho ya ka molao. Ntho ena e ka ba thusa haholo. Hobane le bona ba tla ba na le bokgoni ba hore ba reke dintho tseo ba di hlokang maphelong a bona.

Ho ya ka nna ke hotse ke tseba hore cheese e loketse batho ba nang le tjhelete. E na le batho ba yona e seng motho e mong le e mong o tlo ba le bokgoni ba hore a reke cheese. Ke ka moo ke hotseng ka teng. Ke ne ke hotse ke tseba hore cheese e tshwanetse batho ba maemo feela. Ke a tseba hore sena se fihla ka tsela e jwang jwang, empa ke ka moo ke hotseng ka teng.

Nna ke motho a hotseng a e ja lebese, lebese la kgomo ka dilemo tse hlano e laba la pele ke bona kgomo e hangwa. Ke ne ke sa tsebe hore lebese le tswa kae, empa ntate ne ntse ntsa rata ho nhlalosetsa hore ae lebese le tswa tulong e so. Lebese le tswa kgomong. Ka le leng la matsatsi o ile a enka ayo mbontsha kgomo e hangwa. Ke ikutlwile jwalo ka motho a fumaneng karabo eo a neng a e batla bophelo ba hae kaofela. Ke fumane karabo ena ene ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo haholoholo.

Ho ya ka nna ha ke nahane hore batho ba kgale ne ba ka etsa ntho tseo kaofela, ho tle ba kgone ho e ja mushroom. Hobane pele pele ho ne ho sena melaolao ena e teng nakong ya jwale. Ene hape, batho ba kgale ne ba tseba se tlamelang ba se je le seo ba sa tlamelang ho se ja.

Nna ke tseba dimela tsa poone. Ke tsona tse tummeng haholo mona Afrika Borwa. Dimela tsa poone bo sonoblomo di tumme haholo. Di tumme tjena hobane malapa a mangata bo ntate ba teng le bomme ba teng ba sebetsa mapolasing. Ke ka hoo ke tsebang hore ke ona a tummeng haholo.

Ntate rapolasi re kgethile polasi ya ka hore re tle re tsebe ho o thusa, re tlo o thusa ka dijalwa. Re tlo o thusa ka basebetsi. Re tlo o thusa ka tsohle tseo o di hlokang ho etsa bonnete ba hore le polasi ya hao e tswela pele.

Ho bohlokwa hore motho a etse research-e pele ka temo. A tsebe ho nka qeto e nepahetseng. Qeto e tlo mo thusa ho boloka tjhelete ka tsela e nepahetseng. Jwale tjhelete ya ho qala temo e tholahala ha bonolo ho mmuso. Mmuso ke teng o thusa batho bao ba nang le kgahleho ya ho qala kgwebo ya temo. Mmuso o tlo ba thusa ho ba tshehetse, ho tle ba tsebe ho qala kgwebo ena.

Ho bohlokwa haholo horong ba thole mobu o phetseng hantle. Hobane sena se tlo ba thusa hore dijalo tsa bona di be di phele hantle le tsona. Di hlahe hantle, di hole di be di ntle. Mobu o motle o hlahisa dijalo tse ntle, o hodisa dijalo tse ntle.

Mehato e kenyang tshebetsong ho hlokomela diphoofolo tsena ke ho etsa bonnete ba hore meriana eo e hlokehang, for mahlo a tsona e a rekwa hape e dula e le teng ho etsa bonnete ba hore kgomo e nngwe le e nngwe. Phoofolo e nngwe le e nngwe e fumana meriana ena ka nako le ka ho rateha.

Maanong ao tlo a kenya tshebetsong nakong ena, ke ho etsa bonnete ba hore ke reka meriana e tshireletsang dijalo ho dikotsi tsena. Ho ba ho bohlokwa haholo hore motho a reke meriana e tlo hlokomela dijalo nakong eo ho bohlokwa haholo.

Ha ke na bona bothata le ho sebetsa dihora tse ngata. Empa bothata bo qala ha eba motho o tlo sebetsa dihora tse ngata. Empa a sa hole tjhelete e lekanang dihora tseo a di sebetsang ho ya ka molao wa Afrika Borwa. Jwale polasi ha e tshwane le mesebetsi e meng. Polasi e na le mesebetsi e mengata e tlamehang e phethwe. Empa ha e le hore ho tlameha ho sebetswe dihora tse fetang robedi, o tlameha hore le tjhelete eo basebetsi ba e fumanang e feta dihora tseo ba di sebetsang.

Ntho e tjena e rarollwa ka will-i. Empa ha e le hore will-i ha eyo, mehato eo e ba ka e nkang ke ho kgethelana polasi ka polasi. Ka ska polasi ho tle motho a fumane ho ya ka ho lekana.

Seo nka se etsang nakong ena nka etsa bonnete ba hore ke fumana batho ba nang leng ho tseba ka tsa temo. Tlameha ho fumana batho ba nang le tsebo ka tsa temo, ho tle ba tle sekolong ba tlo hlalosetsa baruti ka tsa temo ka botlalo.

Ho bua nnete, fela ha ke na tsebo ka ditholwana tse iswang Afrika Borwa. Empa ke ya nahana hore bo poone bo sonneblom ke tsona haholoholo tse iswang Afrika Borwa. Ntho ena ke ntho e ntle hobane e tlisa tjhelete Afrika Borwa.